Iiholide zikaDisemba zibalulekile kakhulu kuba kulapho abantu abaninzi badibana khona. Iifemeli, iintsapho, abahlobo bonke bayabuya ngelaa xesha leholide zikaDisemba. Nto leyo eyenza ukubana kukwazeke ukuba kudityanwe kwenziwe nemicimbi yekhaya. Kube khona abafana abaya esuthwini babuye, kwenziwe yonke loo micimbi.

Ukuba nabantwana abangaboni ubomi ngendlela efanayo ayonto ilula leyo. Kuba kaloku ayintlanga into yokubana athi omnye esenza umsebenzi wesikolo kube kukho lo udlalayo naye obefanele uba ngexesha lokudlala kwakhe wenza umsebenzi wesikolo. Ayombonakalo intle, nto leyo ke ngoku efuna wena uthethe nomntwana njengomzali umbonise ukubaluleka kokwenza umsebenzi wesikolo nokohlula amaxesha wakhe, alazi elodlala alazi nelokwenza umsebenzi.

Kukuba khona xa umntwana edlala kwinto emonwabisayo umntwana. Kuba kaloku abantwana ngabantu abonwatyiswa zizinto ezincinci yaye bayathanda ukuqhayisa kwabanye abantwana. Ngoko ukungabikho komzali esikolweni ngexesha umntwana adlalayo ayibi ibe yinto entle kuba uye atsho xa ejonga abanye abantwana bezelwe ngabazali, ibe ngathi yena owakhe umzali akamthandi.

Ndingamncedisa ngokokubana siqokolele bonke abantwana basekuhlaleni abanomdla wokudlala. Kuba kaloku ukwenza okanye ukuqala iqela lebhola ekhatywayo kulutsha kulwenza lungakwazi okokubana lwenze izinto ezingalunganga, umzekelo ukutshaya, ukuba nokuhlukumeza abanye abantwana. Xa besebholeni bonke bayakwazi okokubana bafundisane, babonisane nangezinto ezilungileyo.

Ndingongeza umthetho wokubana mabathathe abafana abaselula kuba kwirabhi ayibobafana baninzi abaselula abayingenelayo. Uninzi lwabo babafana asebethe ukukhula, nto leyo ekhawuleza ibakhuphe emidlalweni.

Abantu abaninzi abayiqondi ukubaluleka kwenzuzo yezempilo yengqondo kuba kaloku xa umntu edlala ibhola impilo kuye ibaluleke kakhulu. Kuba ziba khona izigulo eziye zimenze umntu aphume okanye anikwe ixesha lophumla lingekafiki ixesha lakhe.

Lifikile ixesha kuni mawethu lokokubana nizibonakalise. Yizani ngobuninzi benu kwiholo ukuza kubonisa izakhono zenu kwigrawundi yesikolo, iZamekile, ekufutshane neholo leyo. Yizani ngobuninzi benu majita, yizani yizani.

Ndithanda umbala okanye ijezi yeOrlando Pirates. Ndithanda laa black and white wabo nendlela abantu abazenzayo ezajezi abaye bathi bazenze ngayo. Ayibi yinto ephaphakileyo ijezi yabo yaye imibala yayo indlela edlaliswa ngayo iba ntle kakhulu.

Ukuthatha inxaxheba kwiComrades Marathon yinto entle kakhulu kuluntu kuba kaloku yindlela esizivocavoca ngayo nesizigcina ngayo sisempilweni.